Abantu abadala bangaqiniseka ukuba bayabetha nabo kwangelaa xesha lobukrwala baqinisekisa ukuba ezi zinto zizinto ezingadinganisi uba kude bulalwane ngazo.

Kubanceda kakhulu ngokuba bona batsho bakwazi ukuqhela ukunxulumana nabantu ngeentlobo ntlobo zabantu kwaye batsho bakwazi ukwamkela indlela abanye abantu abazizo.

Ndicinga uba ingarayithi loo nto ngoba ingatsho noko ikwazi ukuphucula kwizifundo ezingajongwayo kakhulu. Umzekelo, ingena apho izinto zobuchwephesha zibalulekile. Uba besikwazi ukufundiswa ngesiXhosa sikwazi ukukhowuda ngesiXhosa abantu noko mhlawumbi bangatsho bayibone kuyinto nabo abangenanto, ingabi yinto yabantu abakwezaa ndawo zikude qha. Nabantu abalapha babe babe nokwazi ukuba nomdla kwizinto zobuchwepheshe nobugcisa.

Angayenza onto ngokuthetha ulwimi lakhe xa kufanelekile, amamele nemiculo. Yabo?. Eyo nto ayidingi ukuba kude kufuneke ukuba awise ezinye iindlela zabanye abantu.

Ewe, kwizinto ekhe ndizibone indlela ubulokishi obuvezwa ngayo buyafana nyhani nobezilokishini ngoba zikhona izinto endike ndizibone kumabonakude kwiindawo eseke ndibe kuzo nam. Ngokokubona kwam noko bayayichana lo ndawo.

Ingakhuthaza kakhulu xa abendi bezibona nabo beyinxalenye yaloo ndawo bendele kuyo. Bazofuna nangakumbi ukuqinisekisa ukuba yonke into eyenziwa kulo mzi bayayixhasa kwaye bayibona kuyindawo elikhaya kubo leyo uba baphethwe kakuhle.

Eyi kuye biwa nyhani ngoku kwebiwa nezinja, kwaye eyona ndlela ixhaphakileyo kum kuba sikufutshane nehlathi kufuniseke uba ngalaa maxesha okolukwa ngawo iinkukhu zebiwa nyhani. Ufumanise uba kunzima uba neenkukhu. Fike zithathwa, iintwana zizixhele ziye zijula ngaphaya, zityiwe and uye ungazazi uba mawuzive njani ngoba akuyonto intsha le. Kudala beyenza bayaqhubeka beyenza.

Zihambelana kakhulu kakuhle nyhani ngoba ufumaniseke uba xa ufake zona ziyakwazi umzekelo ukuba unxibe i-shirt, ezi shirt zi-formal nebhlukhwe, then ke ngoku ufake isingxobo sakho apha emqaleni sesiNtu iba ntle kakhulu.

Kule mihla enye into yoba kugcwele izifo. Ndingabona mna kulungile uba ulandele indlela zangoku uba ukwazi ufumana uba ubelekele bekhona oonesi ukwenzele uba umntana azoqinisekisa uba usempilweni kakuhle akukho nto izoba yingxaki ngaphaya.

Ndingacebisa abantu mna ukuba balandele iinkokeli zabo kakuhle ziinto zomhlaba. Imihlaba kungabi yinto ufumanise uba izokuthengiswa nje noba ngubani. Kulandelwe kuhlonitshwe abantu ababekiweyo kwezo ndawo uba imihlaba kungabi yinto nje ehamba ityiwe okanye ehamba ngeemali nje.

Kukuqinisekisa ukuba isiXhosa siyakhuthazwa ekhaya ukwenzele uba singamlahlekeli. Kuba uye ufumaniseke uba abantwana aba kwezi zikolo siyabalahleka ezabo iilwimi. So, funeka kuqinisekise ukuba kuyanxulumanwa kwanootitshala nezikolo uqinisekisa uba ulwimi.

Zikhona ezinxitywa ngenjongo yefashini ukuba abantu abangoomama bazibone beziva kakuhle. Zibe khona ke ngoku ezinxiyelwa amasiko. Umzekelo, xa xa kukhona oye wafumaniseka uba funeke ukuba abe sisangoma okanye abe yinyanga.